Nangona zombini iibhasi neeteksi zineenzuzo nezikhokelo zazo zokhuseleko, ibhasi ikhuselekile ngakumbi ngenxa yokulawulwa okungqongqo, ubungakanani bayo kunye nemigudu yokuqinisekisa ukhuseleko lwabakhweli. Kodwa kubalulekile ukuba nokuba usebenzisa nayiphi na indlela kuhlale ukhuseleko lwakho engqondweni.

Nangona ibhasi ezine iminyaka emibini yedekha zinika umthamo omkhulu wabakhweli ibhasi enedekha enye ibonakala ikhuselekile ngakumbi ngenxa nokuzinza kwayo okungcono, ukulawulwa lula kunye nokuphakama okuphantsi, ukuthetha umngcipheko ophantsi wokulimala kwabakhweli.

Ukuba ulibele ikhadi lebhasi zama ukufumana enye indlela yokuhamba, ubuze abanye abakhweli okanye umqhubi kwaye usebenzise ezinye iindlela zokuhlawula. Phinda ulungelelanise izinto zakho ukuze ungaphindi ulibale izinto ezibalulekileyo kwixa elizayo. Ukuba usebenza ngobubele uya kufumana isisombululo nosoloko.

Ukuba lixesha lakho lokuqala ukhwela ibhasi kwaye ufumanisa ukuba akukhululekanga ukuhlawula ngemali thetha nomqhubi webhasi ngokunyanisekileyo, ubuze abanye abakhweli kwaye uzame ukufumana ikhadi lebhasi okanye inkxaso yendlela yokuhlawula. Kubalulekile ukuhlala ulungiselela kwangaphambili ukuze ukhwele kube lula kwiimeko ezizayo.

Ndicebisa ummelwane wam omtsha ukuba ahlele uhambo lwakhe kusengaphambili, afumane ikhadi lebhasi ukuba azisamvumeli ukuhlawula ngemali kuphela, agcine imali encinci yokuhlawula kwezinye iimeko. Akhethe ixesha elifanelekileyo lokuhamba ukuze agweme ibhasi ezigcweleyo kwaye aqaphele ukhuseleko lwakhe. Le ndlela iyakumvumela ahambe ngokukhuselekileyo nangenkcitho encinci xa esebenzisa ibhasi edolophini.

Ukuba ibhasi ayifiki ngexesha endiqhele ukuhamba ngalo ndiza kuziva ndixhalabile kwaye ndifuna ukujonga iindlela ezingcono zokuhamba ukuze ndingaphoswa ngumsebenzi. Ndiza kuhlala ndijonge iindlela ezizezinye zokuhamba ukuze ndilungelelanise nezo meko.

Xa ibhasi ibambezeleka kubalulekile ukuba ndizinikele ekuqondeni isimo, ndibeke esichengeni ixesha lam, ndikhangele iindlela ezahlukene zokuhamba, ndigcine uxolo lwengqondo kwaye ndikwazise abasebenzi nam ukuze bangacingi ukuba ndingenandaba nomsebenzi. Le ndlela iya kundinceda ukunciphisa uxinzelelo kunye nokuphatha imeko ngokufanelekileyo.

Xa ibhasi igcwalisekile kubalulekile ukuba ndiphatha imeko ngobulumko, ndikhusele ukhuseleko lwam, ndibeke esichengeni ixesha lam kwaye ndicinge ngezinye iindlela zokuhamba ukuze ndingaphoswa ngumsebenzi okanye ndingaziva ndingakhululekanga ebhasini. Oku kuya kundinceda ndihambe ngokukhuseleko nangokuzola.

Xa indlela yebhasi itshintshile kwaye ayisayi kufikelela apho ndiya khona ndiza kuzola ndibuze umqhubi, ndijonge enye indlela yokufikelela kwiindawo kwaye ndicwangcise ezinye iindlela zokuhamba ukuze ndingaphoswa ngumsebenzi okanye imisebenzi yam. Ukuba kuyimfuneko ndiza kukwazisa abo bendisebenza nabo malunga nokubambezeleleka kwam.

Xa indlela yebhasi itshintshile ngexesha ndikhwela ibhasi, ndiza kuziva ndididekile, ndixhalabile kwaye ndidinga ukufumana ulwazi oluthe vetshe ukuze ndizilungiselelanise nemeko entsha. Ndisoloko ndijolisise ekufumaneni isisombululo sokufikelela kwiindawo endifuna ukuya kuyo.